Ukuze kubuyiselwe ukufinyelela komphakathi ezikhungweni zemidlalo ezilimele ngenxa yesimo sezulu esibi, uhlelo lokusabela ezimweni eziphuthumayo kufanele lubheke phambili ukuhlolwa okusheshayo komonakalo. Izinyathelo zokuphepha ezisheshayo, ukuxhumana nomphakathi, imizamo yokulungisa ehlanganisiwe, kanye nezinhlelo zokulungiselela izimo eziphuthumayo zezikhala zemidlalo ezihlukile ngenkathi kulungiswa.

Engingakwenza ukuqinisekisa ukuthi lolu hlelo luhlelekile, futhi luyakhiqiza ukuthi sizoba nokuzivocavoca emva kwamahora esikolo, ukuze abafundi bakwazi ukuhlukanisa phakathi ngokugxila esikolweni, nasemidlalweni abazoyidlala esikolweni. Ngizokwenza iqinisekiso sokuthi abafundi ababhekene nobunzima esikolweni abahlanganyeli kwezemidlalo. Lokhu kuzosiza ukugqugquzela abafundi ukuba bafunde futhi bathole amamakhi amahle.

UToti, uthandolwakhe ngamaRoma, nokwethembeka kwakhe, wayengadlala noma kuphi lapho ethanda khona, kodwa wahlala nathi. Uhlale ephelele futhi ubelokhu enjalo iminyaka eminingi. Ukuthembeka kuyinto enkulu kimi, nokwazi ukuthi wayengadlala emaqenjini amakhulu ahlukene, kodwa wayefisa ukuhlala neqembu lebhola lezwe.

Ukwakha abalandeli ezinkundleni zokuxhumana, akukhona nje ukuthumela izithombe ezinhle, noma ukugxumela ezindleleni zamuva. Kumayelana nokwakha okuthile okuzwakalayo. Abantu bayakuthanda ngoba ucotho kuwe, uyiciniso, futhi unobudlelwane. Abantu bahlala balandela abantu abazizwa sengathi bangaletha okuthile, okubalulekile ezimpilweni zabo. Ngakho-ke uma ufisa ukukhulisa abalandeli bakho, ungazama kuphela ukuletha imakethe entsha, ehlosiwe ngokunikeza okuthile okuhlukile kulokho ovame ukukuletha, kepha usabonisa okuqukethwe okujwayelekile.

Amakhilabhu ezemidlalo namaqembu adlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni amathalente abantu abasha ngokunikeza indawo ehlelekile yokuncengwa amakhono abo ezemidlalo. Ngakho, amakhono abalulekile ukuphila njengokusebenza kweqembu. Isiyalo, nobuholi, ukukhulisa ukuzithemba, nokunikeza indlela yokulandela amaphupho abo ezemidlalo, okungenzeka ngisho nokufinyelela emazingeni obuchwepheshe, uma bebonisa ithalente nokuzinikela okuhlukile.